Ke ditokvel tsena moo e le ho reng motho o tsetela tjhelete nako e telele a lebelletse hore o tla fumana moputso o itseng ka hodima yona. Hobane ha se re shebisisa hantle, ditokofele tsena ha di tshware batho ba baholo hantle mme ba sebedisa tjhelete e ngata nako e telele moo e le ho reng ha ba kgone le hore ba ka di ja kapa hona ho di sebedisa. Mme ho molemo hore ba kene tsena tsa bona tseo e leng horeng ba lefellwa kgwedi le kgwedi. Ka tsela eo, ho ba bobebe ho etsa tseo ba batlang ho di etsa, le ho phethisa mabaka a bona ka mokgwa batlang ho phethisa mabaka a bona ka teng, ke yona feela tsela eo. Tsena moo beletsang tjhelete nako e telele teng tjhe, ha di ba sebeletse hobane le dilemo di hanana le bona.

Tjhehe, ke motho ya sa tlwaelang ho sebedisa monyetla wa ho feta tekano ho ke hlahetswe ke maemo a tshohanyetso. Bitsong la hore banka e ke e sebedisang yona ka boyona e na le ditefelo tse phahameng moo e leng horeng ha o sebedisitse monyetla wa ho feta tekano, e hula ho feta ka tlwaelo. Mme e leng yona ntho e leng horeng ha ke e batle hohang hobane ha e nsebeletse.

Ya pele, o tlameha hore a ele hloko ditefelo tse ka hodimo tsa tjhelete eo a tlabeng ae batlile. Hobane mekitlana ena e tswang ha e lekane, le teng ho tlo ya ka tjhelete eo yena ae adimileng. Mme sena se ka tsamaya sebaka mabaka e leng horeng ha na ditheohelang tse.

O tla qala pele ka ho bula Wi-Fi kapa data ya hao mme o kene leqhepeng la marangrang a play store hore o download-e App ya rona ya banka, e hlahisitse setshwantsho sa banka ya rona ka ntle. Mme o kene ho yona, o kenye dintlha tsa hao kaofela tsa boitsebiso ka botlalo. Mme ha o qeta o iketsetse password eo o tla e hopola hore o kgone ho kena marangrang a rona a banka ya tjhelete. Mme ha o qeta, ke tla o kenyetsa tsohle dintlha tsa hao kaofela komporong ya rona, leqhepeng la rona la banka ho bolokela tsona ka hofela hore o kgone ho kena App-ong ya rona. Jwale o tla kgona ho sebedisa marangrang a banka ya rona ya tjhelete.

Ke leboha ha e le mona o letseditse lebenkele la rona. Mme o tla qala ka ho fana ka bopaki ba hore sekoloto sena ha se sa hao. Ee, o ka qala ka ho neha dintlha tsa hao kaofela tse felletseng tsa boitsebiso. Ke kgone ho shebella komporong ya rona ya batho banang le dikoloto tsa diaparo lebenkeleng lena. Kannete dintlha tse hlahang mona ha se tsa hao, feela ho fositswe nomoro ya bukana ya boitsebiso. Mme ke tla e lokisa, ke kgutlele ho wena hang feela ha ke qeta. Ke leboha ha e le mona o nlemohisitse ka sekoloto sena. Re tla e lokisa mme re kgutlele ho wena.

Dumela mme le kae? Ke utlwetse hore banka ya lona e adimisana ka tjhelete ho bana ba sa kgoneng ho ya sekolong. Mme ke founa tjena ke batla ho tseba hore e fela e le nnete na? Hobane ke ne se ke hlophisitse dipampiri tsa bohlokwa tseo e leng horeng di a hlokeha. Ke tshwere dibukana tsa boitsebiso tsa batswadi, dibukana tsa boitsebiso tsa barutwana, di raporoto tsa matshwao a marematlou, di-statement-e tsa banka ho bontsha sesupo sa hore batswadi ha ba keke ba kgona ho lefella dithuto tsa bana sekolong, le lengolo le netefatsang la address-e hore e fela ka bodulo ba fumaneha moo. Mme le lengolo la mapolesa le netefatsang hore kannete ha ba keke ba kgona ho lefella dithuto hobane batswadi ha ba sebetse.

Le kae? E ka ba life cover e bapaditsweng telelevisheneng e feela e etsa dintho tseo e bapaditsweng ka yona na? Ke kgona ho kenya batho ba bakae? Ba dilemong di fe? Mme e kgona ho phetha tsa lepato na? Kapa ke tjhelete feela eo oe fumanang. Ke patala bokae ka kgwedi ha ke kgetha ho kenya batho ba tsheletseng? Mme yona tjhelete ya teng e tswa ka mora nako e kae ha ke hlahelwa ke tsietsi? Ha eba ha kena motho ya dilemo tse mashome a mararo ke etsa jwang? Ke a leboha.